Ewe, ndiyalukholelwa olu lwazi ngoba ingaba yintoni na enokwenza uhlale kungenzekanga nto imbi kuwe, ube unxunguphele kube kungekho nto. Ingabe unoxinzelelwano lwengqondo kwaye ininzi into odlula kuyo okanye eyenzeka kuwe. Yiloo nto eyawubangela uba udibane neengcaphephe zengqondo zikucacisele kabanzi.

Ndicinga uba urhulumente angayilungisa le meko ngokuba alungise kuba iindawo iikliniki zangaphandle nawo zibe kwazi abanawo ngoba abanye abantu abakwazi ukufikelela kumanqanaba aphezulu oncedo baphelela apha kwiikliniki. Mna ndicebisa into yokubana urhulumente angakwazi na ukwenza icebo lokuba wonke umntu akwazi ukuncedakala ngokufanayo nabantu abancedakala kwiindawo eziphezulu nezincinci ukuba makakwazi to give more amayeza.

Indlela enokwenza uba ukwazi kungenzeki umlilo kukuba sure ukuba uzicimile na zonke into efuneke icinyiwe na. Umlilo ayonto yondlala, umlilo yinto oyingozi kakhulu, ndicebisa into yokuba umntu akwazi uhlala ezigadile ngamaxesha onke kwaye umlilo uyabulala.

Okay, mna ndiyibona iyimbonakalayo erayithi, elungileyo. Kuba ke xa xa umithele emtshatweni ungumfazi, loo nto iye ikubonakalise ukuba uye wakwazi ukuziphatha kakuhle, uyintombi ixesha elide. Kwaye ikwazi ukukhulisa usapho lwakho ngoba once utshate kubekho umntana, loo nto iminisha uba kukukhula kwefemeli leyo into, ndiyibona iyimbonakalo erayithi.

Oh, ngohlobo kwafunyaniswa ngayo waye kwakukho iimpawu wayethanda uba nazo zophathwa yintloko nokuba atyhafe imini le yonke engayazi uba yintoni le ikuye. So, ke kwanyanzeleka ukuba aye ekliniki, kulapho wafumanisa khona uba une-high blood pressure.

Ucalucalulo lokuphila nabantu bokhubazeka kuye kube nzima kakhulu ekuthini bafumane imisebenzi. Ngoba kuye kubhalwe kwalapho kwinto kufakwa kuyo imisebenzi into yokuba, umntu onedisabhilithi akazukwazi ukuba angene kulo msebenzi ezithile baxele nezizathu zabo. Ezinye luhlobo lebhizinisi ehleli ngakhona uba indawo yesomashishini ayikwazi to accommodate umntu ophila nenkubazeko kuba akazukwazi uhamba nge-wheelchair yakhe okanye ngaloo nto ke, eso sithuthi ahamba ngaso. Kwezezimpilo ke kulapho bangahoyeki kakhulu kwezezimpilo ngoba noogqirha baye bangayazi into yoba bangade bathini ngelinye ixesha.

Okay, izinto ezibangela abantu bathenga kwi-black market, okokuqala amaxabiso e-black market aphantsi kakhulu kwaye umntu ufuna elaa yeza kuthiwa akakwazi ukulufumana kugqirha kuba funeke eze nephetshana alinikwa kugqirha elixelayo uba ufuma ufuna eli yeza elithile. Kwi-black market ke umntu uye ke alifumane lonke ichiza alifunayo le yeza.

Mna ndiyithatha into yokucwangcisa iyinto ebalulekileyo, especially kwabantu basetyhini ngoba kulapho ibancedayo umntu angakwazi ukuthwala umntana. Kuba ngamanye amaxesha sube engekamlindeli lowo mntana, engayazi noba uzawumondla ngantoni. So, mna ndiyayikhuthaza mayibe yinto ebalulekileyo kwabantu xa bezazi ukuba abazokwazi ukondla umntana.

Urhulumente iinzame awaye wazenza, waye wababiza abo bantu, wazama ukubanika amachiza ayokuthi babancede ukuthi babe rayithi after betofile.

Into endinoyicinga uba yenziwe ngumasipala inye, kukulungisa indlela ooceba bakwazi ukulungisa iindlela kwenzele wonke umntu abe nokwazi ukufikelela iambhyulensi kwakhe. Enye into kukuba avule kwaneekliniki kwalapha kufuphi kunye kwalapha ekuhlaleni.

Ndisibona isitofu seCOVID-nineteen siluncedo kakhulu ngoba kulapho sihlisa okanye sicutha usuleleko lweCOVID-nineteen, which is luyancipha.

Ndaye ndaxelela umzali wam wokuba makathi qho xa ebheka edolophini anxibe imaski yakhe kuba ke asiyazi into enokwenzeka. Kwaye eziteksini nikhwela nabantu abanintsi, aniyazi uba ngowumphi onayo, ngowumphi ongenayo ngoba ke umntu onayo akabhalwanga. Kulapho ndamcela ndimbongoza kuye asebenzise nee-gloves, asebenzise nee-sanitizer into zazisetyenziswa ngelo xesha.

Oh, ndaxelela umama ondizalayo yinto yokuba xa usiya etawuni mzali hlala unxibe i-mask yakho ngoba ke awuyazi noba ngubani onayo iCOVID-nineteen nokuba ngubani ongenayo, so icebo kukuba hlala uyinxibile kwaye uyikhiphe i-distance engangemitha between wena nomntu kwenzele ungabi nokuchaphazeleka kwesifo iCOVID-nineteen. Kwaye usebenzise nee-sanitizer into ezazisentyenziswa ngoko ngelo xesha.

Into ebangela ukuba kufumanise kube nzima kukuba abantu bacinga ukuba xa unomntana, yinto leyo ubuyifuna kwayo uyicwangcisile kwangethuba yenze umntu ibe nzima xa kuwe ekubona ukuba kunzima. Kwaye loo nto ndiyibona isenziwa kukuba ukuba nomntana kwaye uxakwe kukumhoya okanye ungacingi uba yile nto ubuyifuna yiyo le.

U-government ndimbona mna engaxhasi ngokwaneleyo ngokuba kubakho into engxamisekileyo funeke yenzekile ngeli thuba umntu funeke enze umzekelo, iinto ezifana neesejari ezinyanzelekileyo. Urhulumente ndimbona ethatha ixesha lakhe kwaye uyawuze akunike ideyithi ekude ube umntu enengxaki ngoku, ndimbona urhulumente engazixhasi ngokwaneleyo mna.

Abazithembi, izizathu ezibangela uba bangazithembi kukuba zithatha ixesha lazo kwa ukufika. Kwaye uthi usengxakini ube uzifuna zibe zingafumaneki. Ngaba ungaxela nokuba uhlala kweyiphi ilali kube kube kunzima ube iinkonzo zikaxakeka zibe zisemadolophini wena ube uhlala kwiilali ezileqa koo-forty five minutes uba ude uyofika kuyo. Loo nto ufumaniseke ukuba kube nzima abantu basezilalini baziqhelanise ukuphila nokuzibonela amacebo woba mabathini.

Uhlobo elinokwenza ukuze sikwazise uluntu, kukuba siye kulo lona uluntu, sikwazi ukuluxelela ngezitho ngezinto eziye zenzeke xa amaxhoba ehlukunyeziwe. Kwaye nokubaxelela lubanzi malunga nolwaphulomthetho ngamaxhoba. Kwaye nokuba bakwazi ukubafundisa ukuba loluphi izinto abanozenza mhla umntu anoze abe kule meko akuyo.

Ukusombulula le meko ndicinga into enokwenziwa kunobakho umongikazi okwazi ukunceda aba bantu bangakwazi ukuthetha isiNgesi. Baza kuncedisa nakakuhle ukuze azokubacacisela ngolwimi lwabo lwenkobe ukwenzele isigulane sizokwazi ucaciseleke kakuhle ngesigulo sayo kwaye ibe sikwazi nobuza imibuzo ebalulekileyo efuna ukusibuza ngaso ngesigulo sakhe.

Into eye yenzeke uye uwafumane amanye amachiza kwiindawo zikarhulumente kodwa ke uthi wawufika, kufika kuthiwa aphelile. Loo nto inyanzeleke uba wena uhambe uyowathenga which is loo nto izawukwenza ukuba kufuneka ukhuphe imali.

Kwiinkolelo zesiNtu, abanye abantu bakholelwa ukuba awunokuthi utshatile, ungumfazi womntu uthathe i-famly planning. Kanti ke kwabanye iya ikwazi ubanceda ukuthi umntu ibe yindlela yakhe yokuziqoqosha ukuthi before abe kanti uyatshata abe nokwazi ukufumana umntwana.